Ngibona bonyana kutlhayela kwemali, ngitjho lokho ngombana urhulumende naye uyalinga bonyana iindawo zigcine sele nazo zibe namatatawu. Ngalokho ngitjho bonyana urhulumende uyakhipha imali bona imali leyo izokurhulela izokurhulela iindawo amatatawu ngombana uyabona bonyana iindawo lezi leyo kugcine sele kube netatawu la abentwana barhona ukudlalela khona namkha abantu namkha ilutjha likghone bonyana lingazilolonga khona one.

Iinkolo lezo zingaphuma emrarweni lo ngokobana babhalele embusweni, babawe irhelebho embusweni, babawe irhelebho embusweni bonyana umbuso ubarhelebhe ngeentjhijilo zabo zokobana azinawo iintatawu namkha la bangadlalela khona. Emrarweni lo iinkolo zingaphuma ngokobana iinkolo lezi zirhelebhane nomphakathi loyo, zirhelebhane nomphakathi loyo wangendaweni leyo babhalele embusweni babawe kube nesililo kube nesililo namkha kube nesibawo isibawo leso kuvezwe bonyana babawa ini, babawa bonyana urhulumende abarhelebhe ngani. Lokho lokho kungenza bonyana norhulumende naye angenelele ngamandla asiqale isililo sabo leso begodu abarhelebhe ngaso.

Imisebenzi yokuzilibazisa endaweni yangekhethu ethandwa khulu babantu yibholo, mdlalo orarhwako, umdlalo orarhwako lo mina ngibona abantu bawuthanda, bayawuthanda begodu bawukhuthalele. Ilutjha liyathanda bonyana liyozilolonga ngebholo nanyana kungaba bentazana ibandlululo ayikho. Okhunye kukobana imisebenzi ebayithandako abantu ilutjha namkha lithanda ukuzivulela iindawonyana ezincani zokuthengisa, zithengise ukudla namkha zithengise iimphahlo lapho, ziyazilibazisa lapho zizithengisele iimphahlo lokho kugcine sele kubangenisela imali. Omunye umsebenzi othandwa khulu endaweni le, msebenzi wokuvasa iinkoloyi, lowo wona ugcwele khulu begodu bayawuthanda abantu bonyana bazilibazise ngawo umsebenzi loyo.

Awa, abentwana nabo abakavalelwa ngaphandle ngitjho lokho ngombana nanyana ngubani namkha nanyana umntwana ongangani uvumelekile bonyana aye ematatawini lawo amakhulu ngombana lokho kuzokhombisa ibandlululo nasele babandlulula laba abancani kodwana nje ngitjho bonyana ibandlululo ayikho. Lokho kutjho bonyana namatatawu la wezemidlalo amakhulu la nabentwana abancani bavumelekile bonyana nabo baye bayokubukela, khulukazi laba ilutjha leli elisakhulako ngombana lokho nakho kuzobenza sele bagcine bayithandile imidlalo leyo bafune bonyana nabo bafane nalaba abadlala ematatawini lawo. Ngalokho ngitjho bonyana woke umuntu uvumelekile bonyana aye etatawini ayokubukela nanyana yitatawu ekulu kangangani.

Umbonwami uthi, ezinye izinto ziyagandelela, ezinye namkha amanye amasiko ayagandelela bonyana agandelele umuntu onelwazi namkha umuntu onekghono lokwenza into leyo ngombana nasele wendile la uyagandeleleka bonyana nezinye izinto ungasakghoni bonyana ungazidlala. Ngalokho ngitjho bonyana nasele wendile la kunemithetho ebakubekela yona bonyana imithetho le akukafaneli bonyana uyeqe, nangitjho njalo ngitjho bonyana nemidlalo leyo akukafaneli bonyana uyidlale. Ngalokho ngitjho bonyana eminye eminye imithetho namkha amanye amasiko ayamgandelela bona umuntu agcine sele ikghono lakhe leli azibona bonyana angaphumelela ngalo agcine sele abeke phasi ngombana uyagandeleleka ugandelelwa kukobana isiko lakhe nasele endile lana namkha nasele alenzile isiko lakhe elithizeni ligcine sele limgandelela bonyana angasakghoni bonyana aqhubekele phambili enze izinto zakhe lezo.

Awa angiboni bonyana isibalo sabantu namkha isibalo selutjha elingasebenziko siyaphunguka, ngitjho lokho ngombana imidlalo le imidlalo le inemigomo nemibandela, ngalokho ngitjho bonyana ayidlalwa nanyana ngubani. Imigomo yakhona kukobana ayifuni bonyana umuntu asele utjwala namkha ayifuni bonyana umuntu abheme iindakamizwa, ilutjha lanje ligcwele ngokubhema iindakamizwa namkha ligcwele ngokusela utjwala. Ilutjha elinengi liyagandeleleka bonyana ligcine sele lingakadlali imidlalo leyo namkha ligcine sele bangakathathwa bonyana bagcine sele nabo badumile namkha benze amakghonwabo ngombana ilutjha lisela utjwala namkha elinye libhema iindakamizwa, ngalokho ngiyala bonyana ilutjha alehli aliphunguki kunokuthi liphunguke ilutjha liyanda.

Mina umsebenzi engizilibazisa ngawo namkha umsebenzi mina engiwuthandako, msebenzi wokuthengisa. Ngithanda umsebenzi wokuthengisa mina, ngithengisele abantu ngibathengisela ukudla, amazimba namkha amaswidi. Umsebenzi wokuthengisa uyangirhelebha, ungirhelebha ngokuthini? Ungirhelebha ngokuthi ngiyakghona bonyana ngenze imadlanyana leyo encani engikghona ukuvala iintjhijilo engihlangabezana nazo. Umsebenzi lo ngifunda okukhulu ngabantu, ngifunda ukuphatha abantu kuhle begodu ngiyazi bonyana abantu abafani. Beza ngokuhlukahlukana kwabo, ngalokho ngenzela bona nasele nami ngivule lami ibubulo ngazi bonyana abasebenzi namkha abantu abazileko bazokuthenga baphathwa bunjani.

Awa, angiwenzi ngingedwa bakhona abangigadileko namkha bakhona abangirhelebhako abaqala lapho nalapho la ngenze khona amaphoso. Bathi nasele ngizenzile amaphoso lawo bangilungise ngombana ngisathoma. Iye, bakhona engisebenza nabo, labo abadala nakimi laba esele bona umsebenzi lo bawazi. Bathi nasele bawazi nje, nasele mina ngilungisa ikoloyi leyo namkha nasele ngilungisa iveni leyo evane sele ngiyilungisa, kuze umuntu ozoyilungisisa. Bangiqalile, bangiqale nje bagade amaphoso engizenzako. Amaphoso lezo babuye bangibusele emuva bathi la wenze iphoso. Ngalokho bayangifundisa, bangafundisa bonyana nanyana sele bona bangekho ngisele ngedwa nje ngingakghoni bonyana ngenze amaphoso lawo.

Awa, bakhona engisebenza nabo, bakhona engisebenza nabo, laba abangilekelelako. Ngokungilekelela ngitjho bonyana nasele ngilungisa ikoloyi bona bangigadile bonyana ngiyilungisa kuhle namkha kuneemphoso engizenzako. Nasele ngenze iimphoso bayakghona bonyana bangilungise eemphosweni lezo engizenzileko. Bangithomise kuhle phasi bangitjele bonyana iimphoso engizenzileko ngiziphi, nami ngokuzikhandla kwami namkha ngokuzithemba kwami ngiye lapho ngibuyele emuva ngiyokulungisa iimphoso lezo. Bakhona abasangifundisako ngombana bona ngibathole lapho bona sebayazi bonyana ikoloyi ilungiswa bunjani namkha umsebenzi lo abawenzako wenziwa bunjani ngombana mina ngisese mutjha nje. Iye, bakhona abangilekelelako namkha abangirhelebhako abangipha izeluleko.

Ingoma mina engisayikhumbulako, ebeyivunywa lokha, ngesikhathi semidlalo yebholo esikolweni, yingoma le, ebeyiduduza ngayo abantu, namkha le, ebeyikhuthaza abantu bonyana bangapheli ithemba, namkha bangapheli amandla. Ingomakhona ithi, singapheli ithemba, singapheli amandla, sizophumelela soke, leyo bekuyingoma ebeyithanda ukudlalwa lokha nasele babona bonyana nje, sebayadliwa emdlalweni wabo leyo. Bebathanda ukuyicula ingoma leyo, ingoma leyo bebathi nasele bayicula la, beyibakhuthaza, beyibakhuthaza khulu bonyana nanoma sele bazibona bonyana bayahluleka, bangalahli ithemba entweni ebayenzako, namkha bangalahli ithemba emdlalweni lo, ebawudlalako. Babaphe amandla bonyana bagcugcuzeke bonyana baqhubeke badlale umdlalo loyo.

Emidlalweni yabantwana ingoma eyenza umntwana akhuthale khudlwana, yingoma le, eculwa ngebe-Kaizer Chiefs, le ethi, vuleka mbobo, bebathi nasele kucula ingoma leyo, umntwana lo, ophethe ibholo akhuthale khulu. Akhuthale khulu angalahli ithemba entweni ekayenzako adlale khulu. Ngalokho besazi bonyana umntwana lo, uzokukora igondelo, okhunye kukobana umntwana lo, bebamkhuthaza ngokobana bamrhuwelele bambize ngegama lakhe. Bamrhuwelele, bambize ngegama lakhe, naye athi nakalizwako igama lakhe nje, akhuthale khulu, ngombana uyabona bonyana abantu abakalahli ithemba kuye, ngalokho kuyamkhuthaza umntwana loyo. Ugcine sele naye sekazi bona bonyana nanyana enza iimphoso nje, uyakhuthala bonyana aqhubekele phambili, namkha aragele phambili, ngokudlala ibholo leyo, angalahli ithemba kilo.

Okwanje ngingatjho bonyana akhange ngizwe litho, akhange ngizwe litho ngombana thina kithi la, endaweni le, esihlala kiyo, imidlalo edume khulu mdlalo webholo erarhwako. Umdlalo loyo, ngiwo-ke odume khulu, begodu ngiwo abantu abawuthandako, okwanje umdlalo lo, okhulunyiswako la, akhange ngiwuzwe. Iye, wona singatjho bonyana ukhona kwezinye iindawo, kodwana endaweni le, engihlala kiyo, awa, akhange ngizwe ngawo, namkha wona mhlambe ukhona, kodwana mina akhange ngiwubone, ngombana thina endaweni yangekhethu le, sithanda umdlalo webholo erarhwako, begodu sithanda ukubukela umdlalo loyo. Nakuthiwa kunomdlalo webholo erarhwako, silisa yoke into ebesiyenza, sifune bonyana siyowubukela umdlalo lo, webholo erarhwako, ngombana kumdlalo odumileko la, endaweni yangekhethu, begodu nakezinye iindawo ezinengi kumdlalo odumileko, umdlalo webholo erarhwako.

Ngibona bonyana woke umuntu uvumelekile bonyana ayokubukela ibholo ematatawini wezemidlalo amakhulu, nanyana kubentwana. Nabo bavumelekile bonyana bayokubukela ibholo, kodwana mina ngokubona kwami, ngibona bonyana bayatjhisa abentwana, kodwana abanye bakhamba nabo, esikhathini esinengi abentwana bayabatjhiya. Babatjhiyisa kukobana abentwana basuke balahleke emidlalweni, namkha ematatawini wezemidlalo amakhulu, basuke balahleke bangasazi bonyana bakuphi. Ngalokho ngitjho bonyana nababelethi laba ebeze nabo basuke bangabatjheji. Iye, bakhona ebabatjhejako abentwana babo bonyana bahlale endaweni yinye, kodwana kunababelethi laba bangatjheji abentwana babo. Lokho kugcine sele kwenza bonyana abentwana labo balahlekile, kodwana engakutjho bonyana mina amatatawu wezemidlalo amakhulu, alingene woke umuntu, nanyana mumuntu omkhulu, namkha mntwana omncani.